Ke tla kgetha tekesi hobane e palamisa batho ba bangata mme le maetong a malelele batho ba tshepa le ho rata yona le mafura e a ja betetshana ho feta koloi e nyane ka ha ha e potolohe, mme sena se tla nkenyetsa tjhelete.

Ntate, ke kopa re se ke ra sebetsana hampe, ke nna ya tshwanetseng ho ba sebakeng seo. Ekaba hobaneng o sa botse pele o ka itahlela fela? A na o ntso o hopola molao wa mo?

Leeto la rona le ne se monate ho hang tlasa lebaka la dikotikoti tse ngata ebile di bakile kotsi tseleng. Bobe ba dikoti tsena bo tshabeha haholo, hoo nka o hlapanyetsang hore dikotsi di sa tla ba ngata. Re kopa kutlwelobohloko tsela e lokiswe ho boloka maphelo.

Dumela mme, ho bonahala ke nkile mokotla oo e seng wa ka, ke tseleng e kgutlang ho tla o tlisa. Mme ke kopa ho batliswa wa ka. Ke ne ke le ho sefofane sa A, makgolo a mabedi, se fihlileng ka hora ya leshome.

Ho eketswe boiketlo ba bapalami ka hore ba fumane sebaka sa ho nama maoto, taolo e betere ya motjheso le mohatsela. Internet e matla bakeng sa tsela yohle le dintlwana tse hlwekiswang kgafetsa ho boloka bohlweki ba tsona.

Dipompong le masimba, mokotla wa first aid, dibuka tsa ditshomo, dikobo le dibotlolo tsa metsi le dikausu.

Terene o ka palama Kapa, Pitori, Johannesburg le Durban. E nka dihora tse mashome a mane a nang le motso o le mong le metsotso e mashome a mabedi ho tloha Joburg ho ya Kapa. Mme ditjeo ke mashome a mararo a nang le motso o mong a dikete. Ha ke so e palame.

Diterene le diporo di senyehile ka tsela e tshabehang. E bakuwe ke ho utsuwa hwa dithapo tsa koporo, ho seuwa ha diporo ho ya rekisa ditshepe scrap jarete. Bobodu ba ba ikarabellang diteisheneng le ho hloka tshireletso e lekaneng ya thepa ya diporo.

Dumela Uber, ke mokganni ya hlwahlwa a nang le koloi e palamisang batho ba supileng. Lebitso la ka ke Tau Tiisetso , mme nomoro ya ka ya boitsibiso ke nngwe pedi tharo. Ke dula Vaal. Ebe nka ingodisa jwang ho ba mokganni wa lona?

Charger-a le adapt-a bakeng sa mohala. Bukana ya boitsebiso, mokotla wa tse hlapang, di botlolo tse mmalwa tsa metsi le mokotla wa first aid.

Ba etsetswe moepa o lekaneng bakeng sa ho kena le ho tswa hae. Mamati a eketswe bophara hape ba etsetswe le moo ba tla itshwareletsa ho dula le ho ema ha ba le ka ntlwaneng.

Ke ile ka phahamisa maoto tsela yohle. Ka hopola hore ka ha bese tsena ke kgetho ya pele ho batho bohle, bakganni ha ba fumane monyetla wa ho di hlwekisa.

Hela wena monna, a na wa tseba kotlo ya seo o ntseng se etsa e boima hakakang? Ke kgothaletsa ho se phete hobane ra o fumana hape, re tlo o tlatlapa mme re be re bitse maponesa bakeng sa hao.

Ke kotsi, ke ne ke tla letsetsa bomolaolasephetephete ka ha seo se eketsa menyetla ya dikotsi, hape se ka sitisa le ba tsa bophelo bo botle nakong ya tshohanyetso.

Maphelo a bakganni a kotsing mme ke nahana hore ho fokotsa sena ba ka kenya tracker ho latela mehlala eo dinokwane di tsamayang ka yona le camera hodima dashboard e ka thusa ho supa dinokwane tse etsang sena.

Sekorokoro ke sena se sokodisa ho kenya di-gear-e, se tsamaya butle. Ka mona e utlwahala e ntshetsa mosi ka hare. Mamati a sokodiswa ho bulela ebile a fasitse ka terata hore a bulehe. Hodima moo mokganni o theoha kgafetsa ho bulela bapalami ba theohang le ba palamang.

Tekete ke ditjeo tse makgolo a tsheletseng a diranta, e tloha ka hora ya leshome le metso e mmedi. Mme ke o kgothaletsa ho fihla hora pele ho moo ka ha bese ha e tlo emela mopalami ofe kapa ofe.